Nṋe ndi vhona ungari arali hu mafhungo ane a vha a khou dzhenisa muvhuso nga ngomu ndi vhona ungari khwiṋe ndi uri muvhuso i engedze u engedze mabasi muvhuso kha u engedze mabasi uri zwithu zwi zwi zwi tshimbile nga ngona, u fana na nga hanefha hune nṋe nda dzula hone hu na magaraṱ not magaraṱ noṱhe ndi mabasi a muvhuso. Zwino u ḓo wanulusa uri arali hu uri hu khou to shuma mabasi a vhoramabindu vha hanefha venḓa mabasi wa swika hune wa wana uri ndi maṱuku ha khou kona u u ṱanganedza kana u khavara vhathu vhoṱhe vhane vha vhori vha khou nyaga uri vha shumise nga tshifhinga tshetsho tshine vha khou nyaga u a shumisa ngatsho zwino ndi vhona ungari muvhusoni ndi khwine u tshi ḓisa dzi basi dzo vhalaho zwa itiwa nga tshifhinga tshine muṅwe muthu muṅwe na muṅwe a kone u fara tshifhinga tshi ne a vha a tshi khou nyanga u namela bazi ngatsho ndi vhona ungari ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa nga thusa nga maanḓa nga maanḓa arali wo dzhenelela muvhuso nga ngomu muvhusoni ndi khwine utshi engedza mabasi a vha manzhi.

Zwone zwo zwo zwo zwo zwo nkwama nga nḓila i si ya vhuḓi ngauri arali wa wono ḓowela u badela masheleni o imaho nga uri ha vha na dzi tshanduko dze dza ḓa nga murahu ha musi hu songo zwi lavhelela. Zwi vha zwi tshi khou bvisa tshikwamani ngori iwe u vha wo no ḓowela u vha na badzhethe yo imaho nga uri. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine ha vha uri a zwi ngo ḓowelea zwavhuḓi zwi sala zwi tshi khou bvisa uri bve kha badzhete ye a vha wo ima khayo naho hu nori hu vha hu sina iṅwe nḓila ine wanga i shumisa ngori hafha hune nṋe ra vha ri tshi khou dzula hone ri vha ri khou shumisa mabasi. Ndi hone ane a vha uri a kha mutengo wa fhasisa u fhirisa arali ri tshi khou shumisa dzi thekhisi zwino ndi vhona u nga ri nazwo ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwo zwo zwo zwo ri vhaisa mara u ya u ya u fhedzisela u tshi khou ḓowela ngori hu vha hu sina iṅwe nḓila ine wanga i shumisa.

Thaidzo yo vha hone ndi ya musi ndi tshi ḓo lenga u swika mushumoni nga ndavha ya uri basi ḽo vha ḽo ḽo ḽo ḽo sṱaka ḽo vha ḽo tshinyala ḽo tshinyala ḽi badani ri sathu swika mushumoni. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwavha uri zwi vha zwi khou nkhumisela murahu nga maanḓa na hu no uri hu vha hu sina zwine wa nga ita mara tshithu tshine wanga tshi ita kana muhumbulo wo thoma u ḓaho ndi wa uri ndi tshentshe bazi ndi ndi ndi shavhela kha maṅwe mabasi ane a vha uri a ḓo tshumelo ya hone ivha i khwiṋe u fhirisa heila ḽine nṋe nda vha ndi tshi khou li namela, nga uri u a ḓi pfha na vhaṅwe vha tshi khou ḓisumbedzisa uri kha ane vha a ṋamele azwi itei. Zwino ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ha vha uri a zwi ngo mpfara zwavhuḓi zwo nyaga u nkhumisela murahu nyana ndo fhedzisela ndi tshi vho humbula na uri ndi fhedzisela ndi khou shavhela kha maṅwe mabasi ane tshumelo ya yo i khwine nga maanḓa u fhirisa ine nda vha ndi tshi khou ḽi shumisa.

Hafha ha vhoriṋe uri u wane tshifhinga tsha mabazi uri a tshimbilisa hani hu na dzi depo, dzi depo ndi hafho hune mabasi a paka hone vha na dziofisi dzavho u wa ye haningei u tshi renga thikhithi, zwi amba uri u tshi renga thikhithi u vha u tshi kho namba wa vha u khou ḓivha na zwa uri iwe u fara basi ḽa tshifhinga ḓe, nahone arali u tshi vho vhuya u ḓivhi na zwori hu na mabasi ḽa tshifhinga ḽi kho takuwa nga tshifhinga tsho imaho nga uri. Zwi amba uri iwe tshifhinga tshine wari u tshi tshaisa mushumoni wa ḓivha uri ndi khou fara basi ḽa tshifhingaḓe hezwo zwi itiwa depo haningei hune a paka mabazi hone hu na dziofisi dzine wa ḓo ya vha thusalea hone musi hu tshi khou renga thikhithi.

Wa ḓi wana u kha heyi nyimele sa izwi wo vha u tshi ḓivha uri mutengo wa bazi wo imaho nga uri ndi khwine u amba navho ḓiraiva wa sumbedzisa tshililo tshawu u sumbedza uri iwe u ḓivha uri bazi ḽo vha ḽi tshi khou ṋameliwa nga nga tshelede yo imaho nga uri zwine zwavha zwi kho to sumbedzisa na zwa uri iwe ndi tshelede ndi u to amba na na na na na na na na na mu ḓiraiva wa bazi sa muthu uvho ḽiṅwe ḓuvha a nga ḓi u pfela vhuṱungu kana wa ḓi zama uri u ambe na vhathu hanefho nga tsini mara tsho u thoma u nga ḓi amba na mu ḓiraiva wa bazi ngori wa sa ḓivhi uri kutshelele kwa mutengo u itisa hani hu vha hu khou ḓivha uri mutengo wo ima nga uri. Zwino ndi vhona ungari ndi yone nḓila ine wa nga ḓa wa nga vha nayo nga tshetsho tshifhinga ngori hu vha hu khou lavhelela uri nṋe ndi tshi ḓo ṋamela hafhanoni bazi ndi tea u vha ndo fara tshelede yo imaho nga uri mara arali mutengo wo no tshintsha ende hu wo tshintsha nga ḽeḽo ḓuvha ndi vhona unga ndi khwine u tshi amba na na na na ḓiraiva wa mabazi ndi vhone vhathu vhane vha nga thusa u ṱavhanyedza havho vhathu.

Hezwo zwithu ndi zwone zwo no vhavhesa nga maanḓa hezwo zwithu ndi zwone zwo no vhavhesa nga maanḓa ngauri wa nga sedzulusa u fana na zwe nda ambisa zwone kha dziṅwe dza dzi mbudziso dza murahu mabasi. Ndi one ane a vha uri a kha ṱhengo ṱhukhu nga maanḓa hafha mahayani zwino arali zwa nga swika kha tshipiḓa tsha so zwi vha zwi khou kombetshedza uri iwe u namela dzithekhisi ende thekhisi i vha i kha mutengo wa nṱha. Zwino hezwo zwithu i zwi vha zwi kho humisela muthu murahu nga maanḓa kha tshikwama tshine a vha natsho tsha masheleni nga uri u ḓi wana uri ḽiṅwe ḓuvha iwe wo no vhee kana zwithu zwau a ḓivha uri zwi khou tshimbilisa hani zwino zwi vha zwi tshi vho fosa uri u ntshe tshelede yawe ya tshikwamani uyo u badele thekhisi ine yavha uri nayo i vha i tshi khou ḓura nga maanḓa zwino zwi a vha vhesa hetsho tshiimo a si tshavhuḓi.

Nṋe uya nga ha nṋe muṋe ndi tshi sedzulusa ndi vhona zwi songo fanela nga uri mualuwa na ye u ḓi wela kha kha kha kha muthu ane avha uri u vha u vhivha space kha kha sithi, a zwi fani na ṅwana muṱuku ane u a kona u takulela a vha uri u vha a si ngo to vhivha space zwi amba uri u vha o siela sithi iṅwe kana tshidulo uri hu kone u dzula muṅwe muthu. Zwino muthu mualuwa kana muthu muhulwane u vha u vhivha space lune wa deserva uri a badele ndi vhona ungari hu vha hu sina tshanduko hafho fhethu.

A thi thu vhuya nda ḓi wana ndi kha nyimele ya so mara ndo no ḓi zwivhona zwi tshi khou ḓi itea ndo no ḓi zwivhona zwi tshi khou ḓi itea kha vhaṅwe vhathu zwi ma ma mafhedziseloni a hone vha fhedzisela vho ḓi tou dzula vhoṱhe vha ḓi sumbedzisana uri hayi muthu wa khakha. Tshiṅwe tshifhinga muthu wa mushumoni a tshi khou u u u u u shumisana na vhathu hu a ḓivha na fhethu hune ha fareyi zwavhudi kana hu a ḓivha na zwithu zwine zwavha uri zwi a netisa muhumbulo na ene muṋe lune u a wana uri ḓuvha ḽawe ḽo no tshinyalelwa a vho fhedzisela a tshi vho ḓi amba mafhungo a si a vhuḓi kha vhathu. Mara nae sa muthu kanzhisa kha kha kha kha nyimele ye nda i vhona kana kha zwithu zwe nda zwi vhona kana zwe nda ṱangana nazwo ndi tshi kho ḓi zwivhona nga maṱo wa ḓi fhedzisela ho ḓivha na mafhungo a dzi pfarelo vha ḓi sumbedzisana dzi nḓila uri ha no zwo zwo zwi nga nḓila hei ri zwi bva hani ḽa fhedzisela ḽo lala.

Tshine tsha nga ita uri, tshithu tshine tsha nga ita uri hu thivhelwe migwalabo ya mabasi. Ndi uri mabasi a tshimbile nga tshifhinga tsha vhukuma, ende mabasi ndi vhona ungari tshifhinga tshinzhi zwine zwa vha hoṋe thaidzo iṅwe ine ya vha hone. Ndi u engedza masheleni ane vhathu vho no ḓowela u badela one nga ṅwedzi. Zwino zwi a vhavha u ḓiwana ṱhaṅwe maybe vha tshi khou tshintsha masheleni. Zwifhinga zwi khou ḓi ṋamba zwi khou ḓi ya. Zwino zwi ita uri vhathu vha fhedzisele vha tshi khou gwalaba, zwino ndi vhona ungari ndi iṅwe nḓila ine yanga shumisiwa uri vha kone u tshilisana na vhathu kana na dzi khasiṱama. Vha tovhelele zwine vhathu vhe ne vha vhaṋameli vha mabasi, vha vha vha tshi khou kona u swikelela zwone. Kana lutamo lwa vhathu vhe ne vha vha vha khou ṋamela lu zwe zwi zwine vha khou ṱoḓisa zwone. Ndi vhona unga ndi iṅwe nḓila ine ya nga thusa nga maanḓa uri hu savhe na migwalabo ya mabasi.

Tshiṅwe tshithu tshine tsha ita uri huvhese na migwalabo ya mabasi ndi vhathu vha dzi thekhisi, ngo uri tshifhinga tshinzhi vhaḓi wanulusa uri, hu na mafhungo a uri vhathu vha dzi thekhisi ndi vhone vhane vha fhedzisela vha tshi khou gwalabesa. Ndavha ya uri vho tshekulusa uri mabasi ndi one ono hwala vhathu vhanzhi. Zwino zwi fhedzisela zwi tshi khou ita uri vhathu vha dzi thekhisi vha si tsha vha na dzi khasiṱama. Honeha migwalabo ya mabasi huṅwe i ḓa nga ndavha ya mafhungo hanea a u engedza masheleni, kana vha wana uri mabazi haho kha tshiimo tshavhuḓi. A tshi dzulela u tshinyala, zwi ita uri vhathu vha fhedzisele vha khou balelwa uya mishumoni nga tshifhinga. Zwino vhathu vha fhedzisela vho gwalaba nga uri tshelede ine vha vha vha tshi khou i badela nga ṅwedzi, i fhedzisela i si tsha shuma kha zwine vha khou ṱoḓa zwone. Ngo uri arali bazi ḽo ḽo ḽo ḽo tshinyala badani, zwi kombetshedza uri muthu a ntshe tshelede yawe ya tshikwamani. A ṋamele thekhisi, o imisa badani uri a fhedzisele a tshi khou swika hafho hune a khou tea u swika hone.

Ee, hai hezwi zwo no kwama nga maanḓa, futhi zwo zwa zwa zwa tshivhalo nga uri mabasi vha ḓo wana, a tshi khou tshinyala. Ende ndi hanea a muvhuso ane ra ḓi a ṋamela, ri vha ro tshekulusa uri tshelede ya hone i fhasi u fhirisa kha maṅwe mabazi. Zwino zwi kombetshedza uri zwi amba uri ḽo ralo ḽo tshinyala. Ndi khou tea uri ndi imele ḽinwe ḽi tshi ḓa, ende hezwi zwithu zwi vha zwi tshi khou ndengisa mushumoni. Uri nṋe ndi zwi kone uri ndi swike nga tshifhinga, ndi tea u imisa goloi ire badani nda i badela, kana nda imisa thekhisi uri i kone u swikisa hafho hune nda khou tea uya hone. Zwino ndi zwone zwithu zwiṅwe zwine zwi a vhavhesa nga maanḓa, u tshi sedzulusa uri wo badela thikhithi ya ṅwedzi. Mara thikhithi ya hone a i tsha kona u fhedzisa ṅwedzi, maḓuvha maṅwe ri khou fhedzisela ri tshi to u shumisa dzi thekhisi, nga vhanga ḽa uri basi ḽo tshinyala.

Thekhisi i takadza uri i tshimbila nga tshifhinga, ende i a ṱavhanya. A i fani na bazi, bazi ḽi tshimbila ḽi tshi ima dzi dzi dzi dzi zwitopo zwoṱhe kana bus stop dzoṱhe dza badani. Zwino thekhisi i takadza uri ya ḓala yo ḓala, i khou swikisa tshifhinga tshi tshe hone. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine nda vhona ungari zwi vha zwi khwiṋe kha thekhisi, naho hu no uri mutengo wayo u vha u nṱha u fhira wa basi.

Zwiṱitshi zwa thekhisi zwi thusa uri thekhisi hune ya bva hone i bva yo ḓala, a i tsha ita zwo tshimbila i tshi ima na zwiṱitshi zwa badani. Ezwo zwi vha zwi tshi khou kona u thusa uri bisi ṱhukhu, dzi kone u vha na tshifhinga tsha u tshimbila dzi tshi kumbela vhathu vhane vha vho uri vho to ima dzi bus stop kana zwiṱitshini zwa badani. ndi zwone zwo no thusa nga maanḓa nga uri thekhisi i to bva, hafho hune ya vha i hone tshiṱitshini tshayo yo ḓala. I to shuma u tsitsa fhedzi. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine zwa vha uri zwi khou thusa nga maanḓa, bazi hedzi ṱhukhu.

Fhethu hu ne ha ṋamela thekhisi kanzhisa vha ḓo wana uri ho ḓalesa. Hu ya ḓalesa zwine zwa fhedzisela zwi tshi khou ita uri u linde, u lindele iṅwe thekhisi i tshi ṋamedza. Kana vha wana uri muḓiraiva naye yi ha khou amba zwavhuḓi na vhathu. Kanzhisa maḓiraiva a dzithekisi a vhana matshilisano na vhathu, ndi dziṅwe dza dzi khaedu dzine ri a ṱangana nadzo nga maanḓa ri tshi khou ṋamela dzithekhisi. Zwino ndi zwiṅwe zwithu zwine ndi tshaḽenzhi nga maanḓa, ndi khaedu na dzi thaidzo dzine vhathu vha ṱangana nadzo ri tshi khou ṋamela thekhisi. A zwi khou fana na kha bazi, maḓiraiva manzhi a thekhisi a vha khou tshila na vhathu zwavhuḓi. Ndi zwone zwithu zwine riṋe ri a ṱangana nazwo nga maanḓa dzi taxi rank, kana hafhu dzedzi dzi nthuni, hafho hune thekhisi dza ima hone kana zwiṱitshini zwa thekhisi.

Tshiṱori tshine tsho itea musi ndo ima fhethu hune ha vha uri hu ṋameliwa thekisi kana tshiṱitshini tsha thekhisi. Ndi tshifhinga tsha musi vham mufumakadzi vha tshi ḓa na mihwalo minzhi minzhi. Vha tshi khou tea uri vha dzhene nga ngomu thekhisini, vha vhudziwa upfi vha tea u badela mihwalo yavho. Nga uri vha nga to sedzulusa kha thekhisi, hu vha hu sina space tsha u kona u to vhea mihwalo zwavhuḓi. A zwi fani na kha bazi, bazi ḽi na fhethu hune ḽa kona u vhea hone mihwalo ya vhathu nga fhasi. Zwino thekhisi a yina hezwi zwithu. Zwino zwi kombetshedza uri vhathu vha fhedzisele vha tshi khou badelisa iṅwe tshelede nga nṱha ya mihwalo. Ndi zwiṅwe zwa zwithu zwine ndo zwi ṱangana nazwo ndi tshi khou zwi vhona kana tshiṱori tshine nda nga tshi amba. Tshe nda tshi vhona ndo ima hafhu vhuponi ha nthuni kana tshiṱitshini tsha dzi thekhisi.

Thekhisi ndi vhona ungari tshiṱitshi, zwiṱitshini zwa thekhisi kha hu tovha na ḽaini. Ya yo imaho nga fhethu vhupo. Ndi uri vhathu vha tea u ḓivha uri ro ima khe heti ḽaini, ri vha ri tshi khou ya kha thekhisi dza uya gai. Ndi vhona ungari i nga thusa ngo uri muthu u ḓo ḓa a wana uri hafho fhethu ha khou ḓivha na zwo uri ḽaini ya thekhisi dzine ene a khou dzi ṋamela i nga gai. Zwino hezwiḽa zwithu zwi thusa nga maanḓa uri muthu ṋamusi a tshi bva mashophoni, asa twe a khou ya nṱha na fhasi. U a ḓivha uri thekhisi dzanga dzi ima gai, zwi amba uri u khou ya u fola ḽaini na vhaṅwe. A kono u wana tshantsi tsha uri a fare thekhisi ine ya ḓo muisa hayani.

Ṱireini ndi tshiṋamelo tshine tshi a ḓala nga maanḓa, tshi a ḓala nga maanḓa lune hu a ḓala na vhathu vho fhambananaho nahone ndi fhethu hune ri a zwi pfha uri hu a vhesa nga maanḓa na vhugevhenga, zwino u ḓo wana uri ho ḓala lune na iwe muṋe u khou balelwa u wana fhethu ho dzula zwo kombetshedza uri u tou ima.

Ee, tshiṅwe tshithu tsho no vha ita uri vha dzhie tshikhala tshilapfhu ndi nga ndavha ya uri vho vha vha vha khou shavha uri migwalabo I nga dovha ya isa phanḓa, zwino vha tea u thoma vha ima u swika vha tshi zwi vhona na zwa uri zwithu zwoṱhe zwo dzudzanyea, hu nga si tsha dovha ha vha na migwalabo.

Ee, ndi vhona u nga ri arali vha nga shumisa ṱireini heyinoni ya Gautrain vha dzi ita nyana dzi tshi nga dzo vhala ngauri i a gidima heiḽa ṱireini, ndi vhona u ngari zwa zwi zwi nga khwiṋifhadza nga maanḓa uri kutshimbilele kwa ṱireini kana kwa zwidimela ku kone u fara tshifhinga.

Zwithu zwine zwa nga thivhela ndi uri hu vhe na zwidimela zwo vhalaho, hu vhe na zwidimela zwo vhalaho zwiṱitshini hafhanoni zwa zwidimela ngauri vha nga tshekulusa u ḓo wana uri tshidimela ndi tshetsho tshithu hu tshi khou ḓa nga tshetsho tshifhinga, u bva hafho tshi khou ḓa nga murahu ha awara dzo vhalaho. Zwino u ḓo wana uri vhathu vha tshi kombetshedza uri vha ṋamele tsheo tshidimela tshithihi uri vha kone u swika mushumoni nga tshifhinga, zwino mara arali ha nga vha na zwidimela zwo no tou tovhelana zwi tshi khou ḓa, zwi dovha zwa thusa hafhu uri na vhathu vha sa tou ḓalesa nga maanḓa kha zwidimela.

Nṋe ndi vhona u nga ri u vha ha vhaṱoli ndi zwa ndeme nga maanḓa, ndi zwa ndeme ngauri hu na vhathu vhane vha a kona u dzhena kha zwidimela vha songo shumisa dzi thikhithi, zwino zwi zwi thusa uri vhaṱoli vha kone u vhona na u wanulusa vhathu vhane vho ḓadza zwidimela vha si na dzi thikhithi, ndi zwa ndeme nga maanḓa hezwo.

Ee, hezwi zwithu nṋe ndi vhona zwo leluwa nga maanḓa zwo leluwa naho hu no uri u tshi nga sedzulusa hu a vha nyana na tshaḽenzhi kha vhathu vhahulwane kana vhaaluwa ngauri vhunzhi havho a vha koni u shumisa dzi founu ngauri vha nga tshekulusa hezwi zwithu zwa dzi e-hailing kanzhisa u vha wo tou shumisa app ya e-hailing uri u khou nyagana na tshiṋamelo tsha Bolt kana Uber uri i ḓe afho hune vhone vha vha hone, zwino kha vhathu vha vhaaluwa zwi ḓi naka kharali hu na muthu nga tsini ane a nga kona u vha thusa uri vha kone u shumisa founu vha vha vha nyage uri vha ḓe vha dzhiiwe nga nga nga Uber kana Bolt.

Ee, mitengo ya Uber yo fhambana ngauri Uber i vha i si khou hwala vhathu vhanzhi nga tshifhinga tshithihi, vha nga wanulusa uri hu khou hwala muthu muthihi mara u kho ya haningei hune thekhisi ya khou ya hone zwino zwi tea u mu kombetshedza uri a shumise muhumbulo kana a shumise tshitaila tsha uri hu tou badeliwa tshelede yo vhonalaho nyana uri navho vha kone u sala vha tshi wana phurofiti kha dzi bisinese dzavho.

Ee, zwi thusa uri ano maḓuvha vha a zwi vhoni uri ho vhesa nga maanḓa na mabulayo a khou iteaho, zwino zwi vha zwi khou thusa uri arali wa nga sokou ngalangala vha vha vha tshi khou ḓivha uri wo ṋamela goloi yo imaho nga uri nahone wo vha fha na dzi namba phuleithi uri vha kone u ḓivha, vha kone u wanulusa heyo goloi uri arali ho itea mabulayo a zwiṅwe zwithu zwi kone u wanala nga tshipidi.

U ya nga ha nṋe, nṋe ndi vhona zwi zwithu zwo khakheaho nga maanḓa ngori muṅwe na muṅwe u khou zama uri a kone u ḓiwana a tshi khou kona u renga zwiḽiwa kha vhutshilo hawe na u kona u sapotha miṱa yavho. Zwino vhathu vha dzi thekhisi a vho ngo tea u thivheliwa vhathu vha dzi Bolt na dzi Uber, navho vha mishumoni ende zwi ḓi dovha zwa ḓi thusa hafho na hanevho vhane vha vha vha tshi khou nyaga u ṋamela, vhaṋameli vha kone u chooser uri vhone vha kho nyaga u shumisa, vha khou nyaga u shumisa Uber kana thekhisi kana Bolt na a zwo ngo khakhea. Zwino na vhathu vhane vha vha uri vha khou nyanga u tou tsitsiwa getheni ende thekhisi a dzi tsitsi muthu getheni dzi mu sia hafho dzine dza ḓo vha dzi tshi khou guma hone. Zwino zwi vha zwi khou thusa ngori Uber na Bolt ya kona u dzhenisa muthu ya mu dzhenisa na hayani ya mu vhea getheni, thekhisi i ima tshiṱitshini tsha thekhisi.

Ee, zwi vha zwi khou thusa uri a kone u ḓivha mu hune mu muṋameli a khou ya hone kana a uri a kone u wana muṋameli hune a vha hone ngauri muthu wa Bolt ha imi tshiṱitshini tsha thekhisi, u tea u tou dzhia muthu heyi, he muthu a ima hone, a dovha a mu isa hafho hune ha vha uri u khuu ya hone, zwino zwi a thusa nga maanḓa uri u sa ṱo u khou ṱingaṱinga na u sokou fhedzisela wo no sokou vha fhethu hu si hone.

Ee, mureili ane nda nga mu takalela arali ndi khou shumisa Uber na Bolt ndi mureili ane u a kona u amba na vhathu nahone a dovha ha vha na mikhwa ro farisa na nḓila ria vha ri tshi khou sumbedzisa na zwiṅwe na u amba zwithu zwo no fhaṱa kha vhutshilo, zwino zwi vha zwi khwiṋe nga maanḓa u wana muthu ane u a kona u amba na vhathu a dovha a vha na matshilisano.

Ee, zwine vha nga ita ndi u tou dovha wa tou sedza hangei he wa nyaga hoyo muthu, hu na app ya hone ya dzi Bolt na na na na na na dzi Uber hafhaḽa kha app vha dzhena hu na phurofaiḽi ya muthu honoyo wa driver, hu vha hu na zwidodombedzwa zwawe zwoṱhe na dzi namba founu, u a kona u dovha wa kona u mu founela murahu wa mu vhudza uri wo sia tshithu nga ngomu goloini.